Go thusa batho ba ba godileng ba ba nang le mathata a go bala le go kwala, difounu tsa segompieno di ka nna le dilo tse di sa raranang, mediro e e kwa godimo, le dilo tse di dirang gore go nne motlhofo go tsena mo go tsone le go thusiwa ke batho ba bangwe. Mekgwa e mengwe e e jaaka go founa ka video le go romelana melaetsa ka founu, le yone e ka thusa.

Metswedi ya tshedimosetso ya dijithale e fetotse madirelo a mmino. E fetola mokgwa wa go rebololwa ga mmino, wa go dira letseno le tsela ya gore baopedi ba o bone. Di-streaming platforms, jaaka di itsewe ka Seesemane, ke tsone tse di gogang kwa pele. Di dira gore batho ba fitlhelele lefatshe lotlhe, ebile di dira gore ba nne le maitemogelo a a farologaneng. Fa baitsanape bone ba kgona go lebana le dikgwetlho le ditšhono tse dišwa.

Wi-Fi e dira gore go nne motlhofo, go nne motlhofo go tsamaya ebile go nne motlhofo go tsena mo go yone. Go botlhokwa thata gore Wi-Fi e bereke ka nako ya fa motlakase o kgaotswe, gore go nne le didirelwa tsa tshoganyetso, tlhaeletsano le pabalesego ya setšhaba e e ka fitlhelelwang ka go dirisa motlakase o mongwe kgotsa ditharabololo tse dingwe tsa go golaganya.

Dikgang tsa maaka di ka gobatsa batho ba ba sa kgoneng go itshireletsa jaaka batsofe. Ka go ba naya tshedimosetso e e seng yone, go ba utlwisa botlhoko mo maikutlong le go dira gore ba tlhoke madi go tlhatlhoba dintlha le go itse go bala le go kwala ka metswedi ya tshedimosetso, go ka thusa go fokotsa ditlamorago tseno.

Metswedi ya tshedimosetso ya dijithale e fetotse tiriso ya dikgang mo Aforika Borwa. E neela phitlhelelo e e oketsegileng, metswedi e e farologaneng, le ditlhabololo tsa nako ya nnete le babegadikgang jwa baagi. Le fa go ntse jalo, gape e baka dikgwetlho tse di jaaka tshedimosetso e e seng yone, go nna le dikgoreletsi tsa go dirisa thekenoloji, le go sa kgone go dirisa thekenoloji sentle.

Nka rotloetsa morwa rra gore, fa a batla go reka founo e ntšha, a sekaseke dilo tse a di tlhokang le tse a ka kgonang go di duelela. A dire dipatlisiso, mme bapise dilo tse a ka di tlhophang. A sekaseke dilo tsa konokono tse di jaaka pontsho, polokelo le boleng jwa khamera, mme a tlhophe gore o tla e reka jang, e ka tswa e le mo inthaneteng kgotsa mo lebenkeleng. A sekaseke gore a go nale dilo tse di ka rekisiwang ka yone, a bale dikakgelo tsa ba bangwe mme a bapise ditlhwatlhwa go bona gore ke dife tse di gaisang tse dingwe.

Go romelelana melaetsa ka founu go dira gore go nne motlhofo ebile, go dira gore motho a fetofetoge le maemo. Fa go founa gone go dira gore batho ba kgone go buisana ka tlhamalalo. Mokgwa o molemo o ikaegile ka se motho a se ratang le seemo sa gagwe, mme ba le bantsi ba dirisa mekgwa eno ka bobedi.

Batho ba fetsa nako e ntsi ba dirisa difounu tse ka ntlha ya go nna le ditsala, go itlosa bodutu, go batla tshedimosetso, go tlwaela go di dirisa, le go di dirisa ka gore di dira gore motho a nne le dopamine. Go ya ka maitemogelo a me ka namana, go nna motlhofo go nna le tshedimosetso le boitlosobodutu. Jaanong go dira gore motho a fetse nako e ntsi a lebile founu. Go laola nako e motho a e dirisang mo founung go tlhoka gore o nne le kelotlhoko le go ikgalemela.

Didiriswa tse di botlhale, tse di jaaka AI le ML, di tokafatsa bokgoni jwa go dira tiro, go e dirisa le go dira ditshwetso, ka go dira ditiro ka tsela e e e dirisang go sekaseka tshedimosetso le go itirela maitemogelo.

Marang a five G a ka tokafatsa thuto ya sekgala ka go tokafatsa kgokagano, phitlhelelo le go ithuta ka tirisano go fedisa dikgoreletsi tsa mafelo le go rotloetsa ditšhono tse di lekanang.

Didiriswa tsa ileketeroniki di fetotse boitlosobodutu ka go dira gore batho ba kgone go nna le tsone fa ba batla, go dira gore e nne tsa bone le go dira gore ba kgone go tsamaya. Phetogo eno e tlhakatlhakanya thelebišhene ya bogologolo, e dira gore go nne le mekgwa e me ntšwa ya go dira kgwebo ebile e oketsa kgaisano, mme seno se tlhoka gore madirelo a a tlwaelegileng a metswedi ya tshedimosetso a fetoge.